Oyena mdlali ndimthandayo nguSiphiwe Tshabalala. Uyawukhumbula ke kuba lo kaTshabalala ikwanguye owasiphumelelisa kwindebe yehlabathi ngo-twenty ten. Ndimthanda nje lo mdlali kwayena akaqalanga sele emdala ukulandela amaKhosi, kwakuliphupha lakhe esakhula kwakuliphupha lakhe esakhula ukuba ngenye imini ufuna uzibona engumdlali wamaKhosi. Ndimthanda kakhulu ke lo mdlali ngoba kwaindlela ayiyo, azimisele ngayo phakathi ebaleni, bekuthi awungena kutshintshe izinto.

Ngokophando lwam ndifumanisile into yoba ngaba owona mdlalo uthandwa kakhulu kweli laseMzantsi yirabhi. Kwaye kwangophando lwam kubonakaliseke into yoba ngaba lo mdlalo ngowona mdlalo udibanisayo zonke iintlanga. Kuyi loo nto obangela into yoba ngaba atshatshele phambili ngoba ngowona mdlalo udibanisa zonke iintlanga phambi koba kuze umdlalo okhatywayo, ibhola ekhatywayo.

Ndicinga kubalulekile udibana njengamaqela kuze uzokwazi uzilolonga. Loo nto leyo izawukwenza uba makube lula na-apho ubusilela khona ubone ufunde into into entsha, qho xa udibene nabo kubakho into entsha oyizuzayo. Loo nto leyo yenza ukuba kwawena mawukwazi ululeka engqondweni, kwawena mawube nesakhono esitsha mihla le ukwazi udibana nabo. Ngoba xa kusenzeka uzilolonga uwedwa, zikhona izinto ongazubona into yoba ngaba awuzenzi ngandlela. Kanti xa ubuphakathi kwabanye abantu bekuzawuba lula into yoba ngaba uboniswe, ufunde kwiimpazamo zakho into yoba ngaba into enje yenziwa kanje kwaye ukwazi ufunda ngokweempazamo zakho.

Khumbula into yokuba ngaba ukungaphumeleli kokunye okuzawukwenza into yoba ngaba uziphonononge ufune ukwazi ukuba wenze phi. Yeyiphi le ndawo wenze kuyo, owungenzanga kuyo kakuhle? Loo nto ke izawudala into yoba ngaba xa kwenzekile awaphumelela uzame ngandlela zonke into yoba ngaba uhambe uyolungisa apho buwenze impazamo khona. So ndibona kubalulekile into yoba ngaba xa kusenzeka awaphumelela ngelo xesha, zifune, buya umva uyojonga apho wenze isiphoso khona esenze into yoba ngaba ungakwazi ukuphumelela. Loo nto ke leyo izawuye ikunika umdla, ikomeleza, ikolula kwaye ikwenza into yoba ngaba kwixesha elizayo ukwazi uphumelela.

Imidlalo ingabanceda kakhulu. Khumbula into yoba ngaba ulutsha xa ludandathekile luyathanda ukuzivalela endlini. Ngokuthi luzibandakanye emidlalweni kuza kwenza bakwazi udibana nabanye abantu, kube lula ukuthetha ngeengxaki abanazo kwaye loo nto izawukwenza into yoba ngaba nasengqondweni nasemphefumlweni bakhululeke.

Irabhi yakweli ngo-twenty nineteen yaphumelela indebe yehlabathi. Siye kweyeqakamba. Iqakamba ngo-two thousand and seven bajika kwi-semi final, azange baze baphumelele. Kuba ngoku bejonge ku-twenty twenty-seven, asiyazi noba bazawude bayifumane na. Ngo-two thousand and ten ibhola ekhatywayo kulapho yasivuyisa khona yawina khona indebe yehlabathi.

Ezemidlalo ziluncedo kakhulu ekukhuseleni ulutsha. Khumbula into yoba ngaba xa ulutsha luthe lwazibandakanya le midlalo, kuye kube nzima ukuba lingazibona ligaxeleka kulwaphulomthetho. Ngoba ixesha elinalo lixesha lohamba luyadlala, lixesha lohamba luyozilolonga, lixesha lohamba liye kwezinye iidolophu luyokhuphisana nabantwana bakwezo ndawo. Ndiyibona ke iyeyona ndlela ulutsha oluphuma kakhulu ngayo kwiziyobisi.